Ukunyuswa kwamaxabiso eebhasi zange kube mandi. Kwandenza ndaziva ndicinezelelekile, ndihlukumezekile kwaye ndicaphuka kuba ngelo xesha kwakunyuswa ngayo amaxabiso ebhasi kwakungekuhlanga kum kwezemali, kwakunzima. Nto leyo eyaye yabangela ukuba ndicuthe kwenye yentwana yemali endandinayo, ndifake kwibhasi kuba ndingenayo indlela endandingayenza ngayo kunyanzelekile ukuba ndibe ndiyaphangela ndikhwela le bhasi.

Kolwam uhambo ndaye ndaziva ndinombulelo omkhulu kuba ndafunda into enintsi. Zange ndifunde nje ukubana kuyahanjwa nje kubalulekile umntu makonwabele uhambo kodwa ndafunda ukuba akubalulekanga ujonga indawo yofika kuyo kuphela kodwa apha endleleni ziba khona izinto. Kuba khona izinto ezothusayo nezoyikisayo, izinto ezifana neengozi endleleni, izithuthi ezithi gqi zingalindelekanga nokuma kwemoto endleleni. Kodwa kunjalo eyona nto imandi kukuba udibanana nabantu ongabaqhelanga nongabaziyo wazane nabo, abahlobo abatsha, nibone iindawo ezintsha. Yonke loo nto ibuya ibe yinkumbulo.

Umqhubi webhayisekile kufuneka alandele imithetho yebhayisekile, ajonge isithuthi sakhe ukuba siselungelweni na, anxibe iimpahla ezinemibala ebonakala lula kwezinye izithuthi, asebenzise izandla xa eza kujika. Aqinisekise isithuthi sakhe ukuba sikhuselekile, anxibe impahla ekhuselekileyo, athwale umnqwazi othwalwa ngumqhubi webhayisekile. Ahambe ecaleni lakhe kuba umqhubi webhayisekile unecala abekelwa lona ukuba ahambe kulo ukuze ahlale ekhuselekile, kungabi lula ukungena engozini.

Ndizocwangcisa uhambo kwangaphambili phambi koba bafike abakhenkethi. Okwesibini, ndiqinisekise ngothutho endleleni. Ndisebenzisane nabantu basekuhlaleni ukuqinisekisa ukuba sihamba nomphathi wasekuhlaleni ukuze sihlale sikhuselekile, ndibandakanye nawo namapolisa. Kwaye ndisebenzise nolwazi langwaphambili ukuze yonke into ihambe ngendlela kwaye sikhuseleke kwilokishi leyo sizothi sikhenkethele kuyo.

Ndakhe ndafumana imeko eyoyikisayo nemangalisayo ndikhwele iteksi. Eyona nto yaye yenzeka kukugaxeleka kweteksi eyayikhwele sasikhwele kuyo engozini ngokuthi itsayise enye. Ndaziva ndisoyika kakhulu ndothukile. Kwaye loo nto yathatha ixesha ukuze isuke engqondweni kuba ndandiba ngumntu owoyika nophinda akhwele itekisi kube ngathi izawukwehlelwa sesaa sehlo sasikhe sehla ngaphambili.

Mna ndiziva ndonwabile xa ndihamba uhambo olude ngebhasi kuyayodlula itekisi. Kum indihlalisa kamandi ibhasi kangangokuba ndiye ndithande ukuhamba ezona yure zininzi. Izitulo zebhasi kum zihlalisa kakuhle, kwaye ndiye ndizive ndikhuselekile kuba abaqhubi bebhasi abangxami endleleni bathi chu, benzela ukuba wonke umntu azive ekhuselekile, engaleqanga. Abahambi bedlula ezinye izithuthi, bawubabamba umthetho wezendlela kwaye nifika niphephile. Yiloo nto eyenza ndingabi nangxaki nokuhamba uhambo olude ngebhasi.

Ewe, likhona ilizwe endingarhaleli ukulikhenkethela kwamazwe aphesheya. Lilizwe apho abantu bangahloniphekanga. Elo lizwe elihleli linemilo, kuhleli njalo kuyaliwa akukho kuthula. Iba lixeshana elincinci ingathi izinto zilungile kuphinde kuxatyanwe kuyabulawana, kuyadutyulwana kwaye abantu abaya khona baziva bengakhuselekanga kanye naba bakhona kulo mazwe abakhuselekanga. Ndiye ndiyibone ingumngcipheko omkhulu ukutyelela ilizwe elinjalo.

Mna njengamqhubi weetekisi bendingathanda ukuba kutshintshwe imithetho, kunciphe ukuxabana kwabaqhubi babaya notekisi endleleni kuba kuba lixesha elincinci kuxatyanwe. Yaye abantu esibakhwelisayo ezindleleni ngabantu abangafaniyo. Ukhwelisa abantu abangafaniyo, abanezimilo ezahlukeneyo, abahamba ngamaxesha ahlukeneyo, banezimvo ezahlukeneyo, benza kube nzima. Kwaye loo nto yenza uxinzelelo, nokhuseleko endleleni alukho kakuhle. Zezo zinto endingazithandiyo ebekungase ngokwam zingatshintshwa.